Go ya ka ditsela di le dintsi tseo re kgonang go romela madi ka tsone metlheng ya ga jaana, ke ne ke ka lebelela gore ka gongwe ke tsela efe gape e nngwe ya ka bonako mme e na le dituelo tse di kwa tlase e o ka e dirisang ko ntleng ga eo ke nang le yone ya go romela ka banka mme e batla ditshenyegelo di le dintsi.

Fa o batla gore kopo ya karata ya sekoloto ya gago e atlege, o ka nna motho yo e leng gore o kgona go duela dikoloto tsa gago ka nako mme se o ka se efogang ke gore o efoge go dira kopo ya karata ya sekoloto di le dintsi ka nako e le nngwe.

Dipabalesego tsa go banka ka mafaratlhatlha ke gore dibanka di dula di na le lenaneo la bone la tshekatsheko ya bonweenwee tsa ya mafatlhatlha mme wena jaaka motho o ka nna le nomoro ya gago ya sephiri e e itseweng ke wena o le esi.

Nka lebogela malome wa ka mme ka batla go itse gore a ene o tlhaloganya forex sentle le gore a o tlhaloganya seo a se dirang le gore a mme o ipaakantse mo maikutlong ka ditshweetso tseo a di tshotseng.

Seo se dirile botshelo bonolo e le ruri ka gonne seo se fokoditse go tlala ga batho kwa marekelong ebile seo se dira gore seo o se rekang go ya ka mogala wa gago se goroge ka pele. Seo se bontsha kgolo mo dimarakeng tsa rona.

O ka dirisa mafaratlhatlha a inthanete ka go dira jalo o ka kgona go bona tshedimosetso efe kapa efe ya tseo o di tlhokang ka madi.

Go ya jaaka ke le modiredi wa banka nka go tsaya kgato ka kgato ke go bontsha melao le melawana ya rona, mme go ya wena ka wena o tla dula fatshe o sekaseka tsa matlole a gago le go bona gore wena ke tse feng dituelo tse o ka di kgonang.

E rile go itemogela gore madi ao ke neng ke a beetse kwa thoko mme ke ipoleletse gore ke tsaya loeto ka o ne, ka lemoga gore madi ao ga a lekana go ya ka kwa ke ne ke naganne gore nka tseelwa loeto gone. Mme seo se ne sa fetola dithulaganyo tsa me mme ka itemogela gore madi ao ke neng ke a beetse kwa thoko a mannye go feta.

Dikgato tse mothapi a ka di tsayang go kwadisetsa modiri wa gagwe ke go ya kwa lefapheng la labour mme kwa gone a ka kgonang go bona diforomo mme a simolola go mo kwadisetsa UIF, ka ga jalo UIF a mo tlhalosetsa gore o tla goga madi ao go tswa mo kamogelong ya gagwe bonnyane bo bo rileng gore a kgone go ipatelela UIF.

Dibanka di lebelela dikoloto tseo o setseng o na le tsone, mme ka go dira jalo ba kgona go bona gore a o motho o o kgonang go patela dikoloto tsa gagwe ka nako.

Ama mo go maswe ka gonne banka e tla goga palo nyana e e rileng ya madi ao ba neng ba sa solofela gore a ka gogiwa go ya ka dipeelo tsa bone.

Inšorense ya kwa bankeng mme yone e tsentse maloko a le marataro a lapa la me, mme re duela madi a a kana ka makgolo a le mabedi. E ntsha madi fela mme go boe gape go nne le inšorense ya kwa mmošareng mme yone e duela makgolo a le mabedi le botlhano, le yone e tsentse maloko a le marataro a lelapa la me yone e fana ka ditirelo tsa phitlho, e fana ka lekase, e fana ka dijo.

Dibanka di dirisa madi a le mantsi thata mme seno se ama batho go le gantsi mme fa o le motho o ka efoga seno ka go leka go dirisa mafaratlhatlha kgotsa wa leka go bona ditheo tse dingwe gape tse o ka di dirisang kwa ntleng ga banka. Jaaka fa re itse mafaratlhatlha mme le inthanete go na le dikeletso mme go na le dibanka tse dingwe gape tse o ka di fitlhelang di le teng mo mafaratlhatlheng.

Fa o batla go ntsha madi o tshotse leeto o le kwa dinageng tse di sele gone o ka dirisa banka nngwe le nngwe e e recommend-iwang ko nageng eo, mme o ka kgona go fetola madi a gago o dirisa ICICI Lombard travel insurance. Ka ga jalo eno ke setlamo se se tshepiwang ga ntsi, mme ditirelo tsa bone di ka simolola go diperesente e le nngwe go ya go tse tharo.